Go ka ba bonolo tota ka gonne batho ba mo Aforika Borwa, ba rata go lebelela metshameko.

Ee, ke a dumela.

O ka tshameka motshameko wa kgwele ya dinao.

Fa o ka nna le tšhono, fa o ka nna le tšhono ya go bopa metshameko ya mo ya mo internet-eng, o ka bopa efe, ke eng selo se, ke eng selo se se tlhokang go fetoga ka metshameko ya mo inthaneteng.

Go atolosa mefuta ya metshameko go sena fela dipapadi tsa mmele kgotsa tsa setso, go tseneletsa le metshameko ya video, metshameko ya internet-e le ya go, boithabiso e e rutang. Go tshameka ka mafelo a a farologaneng, batho ba ka tshameka mo ntlong, kwa sekolong, kgotsa mo lefelong le lengwe, ka gonne metshameko ya dieleketoroniki ga e tlhoke lefelo le le kgethegileng la metshameko.

Go kgona go bapala nako le nako, ga e tlhokomelwa gore ke ka, ke kae kgotsa ke lefelo le . Ke ka e bula ka motsotso ofe ko kapa ofe. Mefuta e mentsi ya metshameko go na le metshameko ya go akanya, ya maiteko ya dipapadi le ya boithabiso e e farologaneng go . Bapala le batho ba bangwe mo lefatsheng lotlhe, go dira gore e nne monate ka ntlha ya tirisano le batho ba ba sa itseng kgotsa ditsala.

Sediriswa-sediriswa se se , se se tshwanelang jaaka computer-a, laptop-o, mobile phone kgotsa tablet-e, e e nang le bokgoni jwa go tshameka papadi eo. Go itse melao le ditsela tsa papadi go kgona go utlwa monate le go nna le bokgoni jwa go atlega. Metshameko ya mo inthaneteng e e tumileng, e e tumileng e akaretsa Call of Duty, War Zone, Among Us, Minecraft, League of Agents le FIFA Online Mode.

Go latlhela matsapa mo dithutong kgotsa tirisong, go tshameka thata, go ka dira gore o tlhoke nako ya go ithuta kgotsa go dira dilo tsa letsatsi le letsatsi. Mathata a , mathata a botsogo jwa mmele, go nna o dula o le mo seemong se se emeng ka nako e e telele, o ka felela ka mathata a dipelo, go ga matlho, le kgatlhego e e kwa tlase.

Motshameko wa internet-e, motshameko wa inthaneteng, o tlhoka data gore e kgone go tsamaya sentle, ka gonne data e thusa go tsamaisa dikarolo tsa gago mo inthaneteng le gore o kgone go ikopanya le badirisi ba bangwe ba ba tshamekang le wena fa o ne. Fa o sena data, metshameko e ka ema kgotsa e tsamaya botse, mme o ka se kgone go tshameka ka botswerere.

Mabaka a a dirang gore batho ba tshameke metshameko ya internet-eng , bosigo ke nako e e tletseng kagiso. Batho ba-ba bone gore ga go na ditlhotlhomiso, batho ba-ba bangwe ba robetse mme go bonolo go iketla, go iketlisa ntle le go thibiwa, bosigo go thusa go itumelela metshameko ka thoko ga mathata a letsatsi, go tlisa go phomola le go itumelela nako ya boikhutso.

Go nna le boipelo le boithabiso e thusa batho go phomola, go iketla le go thabela nako ya bona ya boikhutso. Go ruta bokgoni jwa go itshola ka metshameko e e nang le dikgwetlho, o ithuta go ikaketsa, go itshola le go tsaya maikarabelo. Gore metshameko ya mo inthaneteng e ne e se teng bogologolo, thekenoloji e ne e sa tswelela sentle. Ba bogologolo, batho ba ne ba sa naya di computer tse di ka kgonang go tsamaisa metshameko ya mo inthaneteng.